Kha vhupo hune nda dzula khaho, hu na ṱhahelelo ya mabisi nga uri hu shuma bisi ḽithihi. Zwine muvhuso wa nga thusa nga khazwo, ndi uri hu a ḓe na ma, hu ḓe mabisi o no khou bva kha muvhuso, kana o badelwaho nga muvhuso. Uri a thuse kha u hwala tshitshavha vha tshi bva hune vha kho bva hone, mahayani, vha tshiya mimoḽoni, vha tshiya dzi ḓoroboni, vha tshiya dzi kerekeni. Ngauri ndi khaedu khulu kha hovhu vhupo ha u savha na mabasi, mara arali muvhuso wa nga thusedza hu nga si tsha vha na ṱhahelelo ya mabisi, kana na khaedu ya mabisi. Ndaa.

U gonyiswa ha mitengo ya mabasi, zwo ita uri kha mugaganyagwama zwi si tsha lingana kana zwi si tsha itisa zwone. Zwi tshi khou bva nga uri bisi i vha i tshi khou ḓura. Tshelede nnzhi i vha i khou fhelela kha tshiendedzi tsha bisi, zwa sia zwi khou amba uri hu avha na maḓuvha ane muthu u a ḽova mushumo, nga u sa vha na tshelede ya u ṋamela mabasi. Tshanduko ine yanga vha hone, ndi ya zwiendedzi zwa mahala zwa u hwala vhathu vha tshiya mushumoni. Ndi zwiṅwe zwine zwa nga thusa kha vhathu.

Zwithu zwo kwamaho kana zwo itaho zwo uri ndi lenge u ya mushumoni. Ndi nga murahu ha musi basi yo tshinyala ha vha uri hune ra vha ri hone, zwi a konḓa uri bisi i swike. Nga uri kha vhupo hashu hu shuma bisi nthihi, izwo zwi ri kwama uri bisi iyo ya vhuya ya tshinyala. Tshifhinga tsha uya mushumoni tshi a vha tsha fhira ro lindela inwe basi, ine ya nga ḓa ya ri dzhia. Tshumelo iṅwe i ne ya nga khwinisa, ndi musi hu tshi vha na mabasi o vhalaho, ano shumela kha vhupo hune ra dzula khaho. U itela uri iṅwe yo tshinyala iṅwe i vhe i tsini.

Zwifhinga zwa mabisi ri zwi, ri zwi wana rinngini ya mabisi hune ra renga hone dzi thikhithi. Ndi hone hune vha ni vhudza zwifhinga, zwo zwine bisi ya tshimbila nga zwo. Zwa ita zwa uri na riṋe ri si lenge uya kana u vhuya mushumoni. Ri tshimbile nga tshifhinga ri si lenge nga uri ri vha ri khou ḓivha tshifhinga tshine, bisi ya ḓo fhira kana ya ḓo takuwa nga tsho. Bisi ḽi tshimbila nga tshifhinga, ḽa vhuya nga tshifhinga. Zwine zwi ita uri na riṋe ri dzula ri khou ḓivha tshifhinga uri ri si lenge.

Ya, ndo no vhuya nda ṱangana na zwo musi ndi tshi khou yo renga thikhithi ya bisi. Nda vhudzwa upfi mutengo wa bisi, wo gonya. Ndi sina na iṅwe tshelede ya u engedza, ndo fhedza ndo to luvhelela vharengisi vha thikhithi, uri vha ntendela lwo lwo ndi renge thikhithi nga mutengo wa kale. Vha fhedza vho ntendela, nda renga nga mutengo wa kale, nga uri zwo vha zwi tshi nga konḓa uri ndi swike hayani. Nyimele heyo, ndo i tandulula nga zwe zwo zwe nda humbela vharengisi vha thikhithi ḓoroboni, uri vha thengisele nga mutengo wa fhasi.

Zwi kwama zwi ri kwama nga uri ri ri vha ro ita mugaganyagwama ro vhalela uri ri vha ro renga thikhithi dza mabasi. Fhedzi bisi arali ya tshinyala zwi ri kwama nga nḓila i si ya vhuḓi. Nga maanḓesa ngo uri ri vha ri khou ya kule, na mitengo kana na tshelede dziṅwe dza u ṋamela zwiṅwe zwiṋamelo, ri vha ri si tshena. Nga uri mugaganyagwama washu u vha wo guma kha bisi, ndi nga zwo zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi. Thaidzo heyo i nga tandululiwa nga uri hu tea u dzula hu na basi tsini kana bisi tsini, i ne ya ḓo dzula yo lindela musi wa khombo. Ndi hone ri tshi ṱavhanya u thusalea.

Zwi vha zwo fanela uri vhaaluwa vha wane luafhulelo musi vha khou shumisa basi, nga uri vhaaluwa eish ha.

Ndo no vha nda ḓi wana ndi khou shumisa bisi, ndi si fariwe zwavhuḓi nga mureili wa bisi. Zwo ralo ndo tandulula thaidzo nge he nda founela, vha khamphani ya bisi ḽe ḽo. Vha fhedza vha tshi khou kwama mureili wavho nga luṱingo, ndi he a fhedza o u humbela pfarelo. A ḓi vhona mulandu, kha zwe a ita zwone fhedzi na nṋe ndo mu farela nda mu vhudza uri zwi songo tsha itea. Nda ḓi musumbedzisa nḓila ya vhuḓi ya u fara vhareili zwavhuḓi, nga uri mureili u vha a khou shuma na vhathu tshifhinga tshoṱhe. U tea u fara vhathu zwavhuḓi, muthu muṅwe na muṅwe.

Mureili ndi nga thoma nga u amba, mulumelisa nda amba uri mu mureili, nḓila ine vha khou i shumisa asi yone ine ya khou ya vhuponi ha hashu. Nga uri afho fhethu hune bisi i khou tshimbila ngaho, ndi fhethu hune a ri hu ḓivhi, a ri thu hu tshimbila na ḓuvha na ḽithihi. Nda vhudzisa na uri iyo bisi, i khou ya kha uvho vhupo ha hashu naa, arali i tshi khou ya kha vhupo ha hashu. Nda kona u mu ṱalutshedza uri o fara nḓila i si yone, khaṅwe anga vha o to xela. Fhedzi arali i sa khou ya kha vhupo ha hashu, ndi a kona u amba naye uri, nṋe ndo xela ndi khou humbela u ṋamedziwa bisi ine ya khou ya kha vhupo ha hashu. U itela na tshifhinga tshiḓaho.

Zwine zwa nga thusa, ndi u ṋea vhareili vha mabisi dzi mbadelo dzo teaho, nga uri ra sedza vha ya shuma vho ḓi funga, vho sia na miṱa yavho vha tshi khou shumela kule, na tshifhinga tshavho tshi vha tshi tshinzhi tshine vha tshi fhedza vha mushumoni wavho. Fhedzi vha hola tshelede i sa swikeleli ṱhoḓea dzavho, thandululo ndi uri vha wane mbadelo dzi no fusha, dzine vha ḓo kona u ḓi thusa vhone vhaṋe, vha thusa na miṱa ya havho.

Zwine zwa vhanga migwalabo ya mabisi lunzhi lunzhi ndi zwi tevhelaho, ndi dzi mbadelo dzine dza vha fhasi, na dzi mbu mbuelo dzine dza nga thusothangi, na awara dzine vha shu, vhareili vha mabisi kana vhashumi vha mabisi vha shuma dzone, dzi vha dzo andesa. Na hune vha shuma hone, kana kushumele kwa fhethu hune vha vha vha tshi khou shumela hone, zwine zwi sia vhaṋameli zwi tshi khou vha kwama nga nḓila isi ya vhuḓi. Nga uri vha tea u shumisa tshelede dzavho dza zwikwamani ngeno vha na dzi thikhithi dza mabisi, zwa si a, vha tshi khou fhedza tshelede nnzhi, kha zwi endedzi zwa nnyi na nnyi.

Ndo no vhuya nda kwamea, musi ndi tshi khou ya tshikoloni, ho musi ndi tshi khou ṅwala mulingo, nge nda vha ndi sina iṅwe tshelede ya u ṋamela zwiṅwe zwiendedzi zwa nnyi na nnyi, ndi khou shumisa thikhithi ya bisi, musi vha kha migwalabo vhareili vha mabisi, zwo sia ndi tshi khou to humbela milenzhe kha dzi goloi dzine ndi si dzi ḓivhe, uri ndi kone u swika tshikoloni nga tshifhinga. He nda fhedza ndo swika u lenga, na musi ndi tshi khou ya mushumoni, he nda ḓo fhedza ndo lenga u swika. Zwa sia zwi tshi khou nduṱanya na mutholi.

Nga awara dza mushumo tshenzhemo yanga ya, yo ḓoweleaho kha vhupo ha dzi thekhisi, ndi uri hu avha na u shuma, kana u reila vha si tsha londa nga uri hu vha ho no ḓalesa vhathu. Zwiṅwe ndi zwa uri na musi ndi na thikhithi ya yeyo thekhisi, kana ndi tshi shumisa yeyo thekhisi u ya mushumoni, nga uri hu vha ho ḓala vhathu, zwi a sia na mureili a tshi ntsia, nga uri thekhisi i vha yo no ḓala. Zwi dovha hafhu zwa ita uri huvhe na dzi khombo nnzhi, nga uri vhaṅwe vha vha vha tshi khou reila nga u sa londa. ngeno ho ḓalesa vhathu.

Zwi shela mulenzhe kha uri, hu shume nga matshimbidzele one kana zwine ra nga to ri zwi vha na ndango ya vhuḓi, nga uri thekhisi dzi tshimbila nga mutevhe wa zwezwo. Zwa dovha zwa ita uri vhathu vha vhe vho tsireledzea hanefho hune ha ṋameliwa hone dzi thekhisi, kana bisi ṱhukhu. Zwi dovha hafhu zwa thusa na vhathu vhane vha sa ḓivhe hune vha vha vha tshi khou tea uya hone. Wa a kona u ṋamela goloi, thekisi kana bisi ṱhukhu hanefho fhethu tshiṱitshini, vho thoma vha vhudzisa vhareili kana vha vha ndanga tshiṱitshi.

Khaedu dze nda ṱangana nadzo a fho zwiṱitshini, ndi u ḓalesa ha vhathu. Ha vha uri ho ḓalesa vhathu, hu a vha hu sina order, kana u vha na mbilu dza u konḓelelana. Fhedzi nṋe ndo kunda nge nda vha na mbilu ya u konḓelela, nda kona hafhu na u pfesesa yeyo nyimele, ya tshetsho tshifhinga, nda si vhe na u lwela.

Tshiṱori tshi sa hangwei vhuima dzi thekhisi, ndi musi ndi tshi vhudzisa muṅwe muthu uri thekhisi dzine dza kho uya ḓoroboni dzi wanala gai. Ndi musi ndo dalela vhupo ha Gauteng, fhedzi uyo muthu a mmbudza uri, kha ndi ḓe a yo u ntsumbedza. Fhedzi ndo mangala ri tshi vho bva fhethu ho ya afho ho imaho dzi thekhisi, ri tshi vho ya huṅwe ho khudaho. Nda kona u zwi limuwa nga murahu, uri ndi khou ṱoḓa u fariwa mboho. Ndi he nda huma nga u gidima, nda kona u ḓi wana ndi fhethu ho tsireledzeaho, nga tshifhinga. Vhu ima dzi thekhisi hu avha huna vhathu vhane vho ḓela, u khuthuza kana u fhura vhathu.

Zwine ndi si zwi takalele ndi zwa uri i a ongolowa na uri tshiṅwe tshifhinga kha ṱireni hu avha ho ḓalesa mafobvu na vhathu vhane vha ṋamela zwi siho mulayoni vha sina dzithikhithi.

Ndi vhona uri ndi ṱhahalelo ya masheleni vha ya vha vha si na gwama munzhi kana masheleni manzhi ane avha o lindela musi wa khombo ndi ngazwo zwi tshi dzhia tshifhinga tshilapfhu u lugisa afho fhethu ho tshinyadziwa nga migwalabo.

Vha nga langa nga u vhona uri vhareili vha izwo zwidimela vha na nḓivho kana tshenzhemo ndi zwone zwine zwa nga ita uri zwi tshimbile nga tshifhinga na uri zwine zwiṅwe zwine vha nga tea u ita zwidimela zwi tea u fara tshifhinga.

Hunga thivheliwa tshivhalo tsha vhathu vho ḓalesaho nga ngomu ha ha tshidimela nga u ri havha na zwidimela zwo linganaho zwine zwa ḓo sia vhathu vha sa kho ḓalesa kha tshidimela tshithihi ngauri havha na zwidimela zwo vhalaho vhaṅwe vha do ṋamela zwiṅwe vhaṅwe vha ṋamela zwiṅwe.

U vha vhone hone havho zwi a ṱoḓea fhedzi na ho vha hone vhugevhenga ha u khuthuza kana u fara mboho hu kho ḓi engedzea hu tshiya. Tshenzhemo yanga nga vhaṱoli vha thikhithi ndi khou tshimbila nga tshidimela ndi ya uri zwithu zwa hone zwi a ongolowa tshinwe tshifhinga zwi a sia na ṱireni i tshi kho lenga u takuwa wa wana u tshi kho swika hune wa kho tea uya hone u lenga u fhirisa zwine wa vha wo lavhelela zwone.

Zwo leluwa ngauri goloi dzi vha dzo ḓala vhukuma dzine dza na nga shumisa e-hailing kha vhupo ha hashu na uri ahuna thaidzo ya network na uri dzi a ṱavhanya u swika ndi ngazwo zwi zwiṅwe zwa zwithu zwavhuḓisa kha vhupo ha hashu.

Nga yo fhambana ngauri ya ya dzi thekhisi dzo ḓoweleaho i vha i fhasi ngauri i vha yo ṋamela vhathu vhanzhi fhedzi iyo miṅwe i vha i nṱha ngauri ivha i tshi khou tou tevhela afho hune wa vha hone zwa sia namusi u woṱhe wa vha u tshi khou badela masheleni manzhi.

Ndi zwa ndeme ngauri ri a kona u wana tshenzhemo tshi no fana kana tshine tsha lingana na uri musi ri khou shumisa Uber kana Bolt. Ri a kona u swika hune ra kho ya hone nga tshifhinga husina uri ri kho lindela goloi i tshi ḓala.

Ndi pfa zwi si zwithu zwavhuḓi nahone zwi tshi vhaisa vhukuma ngauri vhaṅwe na vhaṅwe vha na tshumelo yavho na uri vhaṋameli vhone vhaṋe vha ḓo to ṋanga uri vhakho ṱoḓa dzi thekhisi naa kana Bolt kana Uber naa ndi vhona unga a vha tea u lwa.

Uri vhasi xele kana vha sie fhethu hune a vha kho tea uya hone ndi ngazwo vha tshi shumisa GPS ngauri ivha i kho vha sumbedza nḓila ya vhukuma ya hune vha kho tea uya hone.